Atjhe, Disebo le Nnana hae ha le mamele e le kannete. Ke ha kae ntse ke le kgalemela ho dula ho bapala ka mehala e ya lona e? Empa ha le batle ho utlwa. Nthwe e nkutlwisang bohloko ke hore ha le tshwane le bana ba bang, le ke le ye seterateng, le re le lo bapala. Wa tseba ha o qala o bapala ho tshwana Le ha o ikwetlisa? Ke mo hee kelello ya hao e kgona ho sebetsa hantle. Ke nahana hore lona bothata ke hore ha le tsebe bohlokwa ba ho ikwetlisa. Ho ikwetlisa ho thusa le ka ho ntho ya hore phalo ya hao ya madi e tsamaya hantle. Ka moo ha o no kula kula feela kapa o kule feela hara nako re sa tsebe ho etsahetseng.

Ha ho na ntho e monate jwale ka ho ya ho tsena tsa dipapadi, o dula o thabile, mme o dula o na le batho. Ho ikwetlisa le ho join-a dipapadi ho bohlokwa haholo. O kgona ho ba le boitlhompho hoba ha ho na sports se tsamayang ka ntle ho melao kapa yona melawana. Ebile sena se o thusa hore o be o tsebe le ho bua le batho, hoba ha o na spots-o seo ka se etsang o le mong. O fumana le nthwena e re bitsang ke confidence ka senyesemane, hoba se ho ruta hore ha o ema o eme o tsepame, o shebile batho ka mahlong. Atjhe nna bo Nnana ke le eletsa hore le join-e dipapadi e le kannete.

Dumela Ntate Thabiso. Kea tshepa o phetse mohlomphehi wa ka. Nna ke Mme Palesa ke romme Ke ba le ba Lefapha la dipapadi. Ntate ke nahana hore o na le nako re ke re bue ka ntho tsena tsa dipapadi tsa motse wa lona. Ee ho na le dintho tse tshwantse ke di tsebe hore re be le ntshetso e ntle ya dipapadi tsa ka moso. Pele ke batla ho tseba hore a na o se o fumane lebala leo dipapadi tlobang ho lona na? E ngwe e ke batlang ho e tseba ke hore tulo ena e bolokehile na hore bana ba ka ya teng? Ke mefuta efe ya dipapadi e tlabe e le moo Ntate?

Dumelang batswadi. Ke dumela ha le kgonne ho fihla kopanong ena ya rona e re entseng ya bo mme ba bana ba etsang sehlopha sena sa grade 7. Ne ke kopa re buisane ka taba ena ya bana ba sa kgoneng hore ba kgone ho reka kit-i ya bolo. Atjhe batswadi re le kaofela rea tseba hore malapa ha lekane, mme sena se bolela hore ho na le bana ba sa kgoneng ho reka kit ena. Jwale ne ke bona ho le bobebe hore re mpe re buisane le ketapele ya sekolo ena e re e bitsang SGB, hore e re dumelle hore re kgone ho etsa donation re kgone ho thusa bana ba sa kgoneng ho reka kit ena. E nngwe ke hore motswadi ka mong haeba wa kgona, ne re kopa a kgethe ngwana a le mong hore a kgone ho mo thusa hore a reke kit-i ya bolo.

Atjhe Dikeledi kea ipotsa wa mo tsebang moshemane ona e bang mmitsang ka hore ke Simphiwe Tshabalala? Hape ngwaneso ke ntse ke ipotsa taba ena, hoba lona le dula le shebana le difonofono tsa tsena tsa lona tsena matsatsi kaofela. Moshimane ona ke mo rata e le kannete. Ke rata moshimane ona hobane papadi eo ya e bapalang ke e ntle haholo. Atjhe o motle haholo ngwana ona wa batho ka maotong kea o jwetsa. E nngwe e etsang ke mo rate ke hore o na le hlompho le lerato ho balatedi ba hae. Ha kopana le bona, o tla mo thola a thabile hona hona ebile a nke le dinepe le bona.

Mekgwa e fetohile ka e le kannete, batjha ba kajeno ha ba tshwane ho hang le batjha ba mehla e fetileng. Ha e le bana ba kajeno sefapano ba tshwarisa hlooho. O tsebe bana re tseba e le batho ba ratang ho kenela tsena tsa dipapadi, mme ba nne ba ikwetlise. Ha e le ba kajeno bona atjhe bana ba makatsa sa ruri, o tsebe bana bana ba dula ba tshwere di-phone tsa bona ba le marangrang ana a social media. Ha o sa fumane motho a le ka hara ntho e e bitswang tiktok, a ntse a tjeka, a dantsha letsatsi kaofela, o tla mo fumana a kene ho ena e bitswang Facebook, mme a ntsa qoqa feela le bakgotsi ba hae. Ha tshwanetse a lo bapala kwana strateng kapa a kenele .